Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ka thibela batlhokatiro go kopa dikopo tsa tiro ka inthanete, go romela di-email-i kgotsa go tsaya dikopano tsa . Batho ba ba sa kgoneng go reka data e e oketsegileng ba ka latlhegelwa ke menyetla ya tiro e mentsi kgotsa ba tsaya nako e telele go bona tiro.

Nna ke o mongwe wa batlhokatiro e fela ke kgona go reka data ya letsatsi ke dirisa ten rand-a. Mo malatsing a mangwe ke kgona go reka ya five ranta, two hundred and fifty megabytes ke ya go e dirisa letsatsi lotlhe. Ke reka ya letsatsi ka gonne fa o reka ya kgwedi wa go itshenyetsa madi, e fela pele kgwedi e fela.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e e fetileng nka re eighty to hundred, ka gonne ka ga ke boletse gore ke dirisa two hundred and fifty megabytes ke e reka ka five ranta ka letsatsi. Ke reka data ya letsatsi ga ke reke data ya kgwedi, fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele gore o dirisa data e kanang, le gore madi o tshwere bokae. Di data ke tse dintsi tse di farologaneng go na le tsa kgwedi, go na le tsa beke, go na le tsa letsatsi, go na le tsa seven days, jalo le jalo. O tla itlhophela gore a madi a gago ao a tshwereng a ka kgona go go rekela data e feng le gore o dirisa data e kanang ka letsatsi kgotsa ka seven days kgotsa ka kgwedi o dirisa data e kanang.

Fa ke bua nnete fela nka itumedisa ke ten gigabytes, nka e dirisa kgwedi yotlhe ka gonne ke ya go e dirisa go batlana le tiro. Gape nka rata gore e tsene ka di-one kgwedi e nngwe le e nngwe go fitlhela ke kgona go ithekela data.

Five G e tla dira gore tshedimosetso ya mogala e tsamaye ka lebelo le legolo e se na tiego le kgolo. Se se tla fetola tsela ya go bona difilimi, dipapadi le go dirisa maranyane ka gore tsotlhe di tla tsamaya ka bonako. Madirelo a bogologolo a tswelang mosola ke a se keng a tsamaisa lebelo le legolo jaaka three G. Ditšhono tse dintšha ke jaaka tiro ya remoutu, dithuto tsa inthanete, dipapadi tsa inthanete le didiriswa tsa smart tse di tlhokang lebelo le go ikanya ga ketelo pele ya five G.

Tsala ya me data ke madi ao a duelang gore o kgone go tsena mo inthaneteng ka mogala. Fa o batla data o ka reka ka go romela code ya airtime kgotsa ka go tsena mo App-e ya banka kgotsa ya network MTN, Vodacom, Cell-C, Telkom jalo le jalo. Fa o se o rekile o tla bona SMS-e e netefatsa gore data e tsentswe mo mogaleng. Fa e setse e tsentswe mogala o tla kgona go bula bo-WhatsApp, bo-Facebook, bo-TikTok, jalo le jalo. Mme o tshwanetse go tlhokomela gore data e na le nako e kae, expiry date jalo oe dirise pele e ka fela.

Jaaka ke boletse gore nna ke reka data ya letsatsi e ke itseng gore ke ya go e dirisa letsatsi le o lotlhe e be ke e fetsa. Kamoso gape e be ke reka e nngwe ke e dirisa letsatsi le o e be ke e fetsa jalo le jalo.

Nna fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka mowa, ga nke ke reka data ka gonne ditheko tsa mowa di kwa tlase go na le tsa data.

Ka network e nna ke e dirisang ba re naya monyetla wa go ka romela mongwe data. Ke dirisa Vodacom-o, fa o batla go romela mongwe data o dirisa Vodacom-o o tlo kgotlha star, one, one, one, wa kgotlha option eight, e leng next-e, wa kgotlha number four service, wa kgotlha number seven data transfer, wa kenya nomoro ya gae wa kgotlha gore o batla go mo romela data e kanang kanang. E ka ba hundred megabytes, e ka ba fifty megabytes, e ka ba two-fifty megabytes. But go na le tsela e nngwe ya go ka mo thusa gore a romele email-i e leng go mo hotspot-a ka phone ya me.